Go ya ka nna, go oketsega ga digital-e mo Afrika Borwa go amile metswedi ya tshedimosetso bosula kgotsa ga go a ama sentle, ka gonne digital-e e etsa sengwe le sengwe se etsagale ka nako and-e le ka bonako. Ga motho a fetsa go etsagala selo ya ka re bua jaana, batho ba, ba tsaya di-photo, batho ba record-a, ba setse ba tsamaisa dilo tseo ka nako, babegadikgang ise be batle, babegadikgang ise ba bone sepe, e be dilo di tsamaya, ka nako, ka bonako nako thata. Yanong, babegadikgang ba feleletsa le bone, ba sa itse gore nnete e fa kae, ka gore ba ne ba se yo ka nako ya teng. Yanong.

Mafelo a metselegae, tlamehile puso e tsamaye kgotsa e leke go ka etela metselegae, go ka bona gore e ka ba thusa jang ka di five G le thekenoloji tse di tlhokegang. Go ka tsaya bana ba le bantsi kgotsa ya tsenya di five G mo dikolong tse di mo metsesegae, gore ba kgona go ka thusa bana ba ba etsang bo grade twelve, bana ba ba etsang bo grade eleven, gore le bone ba ka kgona go ka dula ba le mo nakong, go ka kgona gore le bone ba kgone go bona gore botshelo bona, kgotsa botshelo bo, bo ba ba bo bonang mo mafaratlhatlheng ke botshelo ba ba bo batlang, ba ba bo batlelang batho ba ko gabone, ba pass-e, ba fetole magaeng, ba kgone go nna sentle.

Go roma, go romela melaetsa ka mogala o seatleng go na le go ka thusa mare mo bašweng, go na le go ka se thuse. Bašwa ba ba sampeng ba le ko sekolong, ga ba itlwaedisitse go ka khutshwafatsa mafoko go ka dirisa di-emoji ga ba kwala nako e nngwe, ba dirisa di khutshwafatse tseo mo mokwalong wa bone, e ba feleletsa ba , mare gone go thusa fela mo ga o kwala mo founung le fa o tlotla le batho, tlamehile ga o le mošwa o ithute pharologanyo le gore o bua mo founung kgotsa wa kwala, mare teng go dirile puo e ye kwa tlase thata.

Re ka thoma ka go dira di-drama tse monate. Re ka thoma ka go kwala ditori tse batho ba tlileng go galela go ka batla go di bona, tse di tlileng go ka ngoka bašwa, bagolo, bana. re ka tsenya kgatlhego mo go bone, e be re ba bontsha bonnyenyane fela gore ba solofele eng, kgotsa ba ka bona eng ga ba ile baesekopong. Re ka thoma ka go tsamaya le mo motseng, ra bolelela bangwe le bangwe mo motseng gore go na le baesekopo e tlileng go tlhagelela, re kopa le tleng le tlile go e sheba, le tleng go itlhomela matlho. Re ka leka le go ka e etsa mahala gore mongwe le mongwe a kgone go ka tsena, go sa nna le mathata, ka gore batho ba bangwe ba tla be ba sena le madi.

Ke dikai tsa go tshwana le di-AI, le, le di dikai tsa go tshwana le di-Facebook.

AI e tlhabolola botshelo ba rona ka gonne e fokotsa matsapa a ne batho ba tlhola ba na le o ne gane ba tla ba gola. Ga o tlhoka selo mo internet-eng, AI e teng go ka go thusa ka bonako go ka thola selo se o se tlhokang. AI e taboga internet-eng ka bonako nako, go ka go batlela sengwe le sengwe se o e botsang ka sone. Ka jalo, batho ba le bantsi tlamile ba rutiwe ka mosola wa AI tlamile ba rutiwe le gore ba seke ba e dirisa mo bosuleng, ba e dirise for dilo tse di botlhokwa fela, le dilo tse di siameng tse di tsamayisang, tse di tsamayang ka nako, ka bonako.